Mina, ngokubona kwami, into engaba isixazululo, ukuthi wonke umuntu abuyelwe imali yakhe, iphindele emuva iye ngamasithi, umuntu nomuntu abambe imali yakhe ngesandla. Ngaleyondlela-ke angavela umuntu okuwuyena ongayikhiphanga imali, ngoba imali umuntu nomuntu uzothatha imali yakhe ayidlulisile ayihambise ku-driver, ayiphathe ngesandla. Abonakale-ke umuntu okuwuyena ongayikhiphanga imali. Kungenzeka ukuthi kungaba umuntu mhlampe obene-stress noma uphethwe ubuthongo, ukhohliwe ukuthi akakhokhanga, uma imali isibuyele emuva uzobona ukuthi, hhayi bo, angikhokhile, bese ayayikhipha-ke imali ka-driver. Ngaleyo ndlela-ke, sengaba yisixazululo lokho abonakale umuntu ongakhokhanga.

Indlela mina engicabanga ukuthi iyona enganciphisa ukulwa emarenki, ngicabanga ukuthi ukuba ney'nhlangano, mhlampe ezenkolo, kube nama-camp, abantu nje badodisane baxoxe ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuyiy'nkinga nje ey'khona zasemhlabeni. Kanti uma ngabe behlangana bexoxa abone ukuthi omunye hhawu umfowethu, umfowethu naye uyabhekana nesimo nami engibhekene naso. Ngaleyo ndlela-ke zinganciphisa iy'ngxabano, nanenkolo nanezinkolo-ke kube ney'ndawo abakhuleka kuzo ngoba imimoya ikhona. Bafundisane nje kube ney'ndawo nje abahlanganela, abahlanganyela kuzo baxoxe kube umfowethu nomfowethu. Ya, ngicabanga ukuthi iyona into engaba i-solution.

Izinto ey'bambezela ukuhamba kwesitimela, kwesinye isikhathi kuyaba ukuntshontshwa kwamakhebuli okwenziwa yithi thina, thina abantu esisebenzisa isitimela, noma ngithi abanye babo-ke avele-ke abasisebenzisi. Kodwa kwesinye isikhathi ukubambezeleka kwaso kuba yinto eyenziwe yithi. Ukuntshontshwa kwamakhebuli uthole ukuthi isitimela asisakwazi ukuhamba ngendaba yokuthi sintshontshe ikhopha, amakhebuli ukuyodayiswa, nani, nani. Kwesinye isikhathi-ke kuba yithi. Uma singayeka lowo mkhuba okunye nokunye kunganciphisa, ngoba okunye kwenziwa yithi. Bese kuba ukushoda kwazo-ke iy'timela, iy'timela nazo zibuye zibe ncane kanti siyayisebenzisa sibaningi.

Ngokubona kwami ukubhukha online, noma ngithi kwi-inthanethi, ngikubona kuyindlela yokwenza impilo ibe lula ngoba, lapha kulayini, olayini bagcina sebebade, abantu-ke futhi sebeyakwazi ukusebenzisa i-inthanethi sekuyilabo nalabo abenza amaphutha uma bebhukha nge-inthanethi, abaningi sebeyakwazi. Kanti lapha kolayini, abantu sebagula, babamba olayini abade, uthole ukuthi abanye sebanoshukela, abakwazi ukuma isikhathi eside, bama elangene futhi uthole ukuthi abanye abadlile, kanti sebenama, sebenamahlalakhona, bese-ke abanye bagcina sebequleka, abanye bagcina sebeney'nkinga njalo ngokwehlukana kwazo, kanti ukube bebesebenzisa i-inthanethi, bekuzobalekeleka konke lokhu bengeke kwenzeke, ya.

Ngingambuza imigudu azoyilandela ukuqinisekisa ukuthi kuzokwenziwa kanjani, nokuthi bazoqikelela kanjani ukuthi iy'moto zihlolwa zonke, ngoba zikhona iy'moto ezithi mazizwa kuthiwa abezokuthutha baphumile, bese ziyahlala emakhaya zingayi emgwaqeni zibaleke. Uma ngabe sekuthiwa-ke uhlelo-ke lokuhlola lolo seliphelile, bese futhi ziyabuyela emgwaqeni. Lapho ngikhuluma ngey'moto ey'ngenamaphemithi, iy'moto ey'ngekho esimeni sokuba semgwaqeni. Ngingambuza ukuthi bazoqinisekisa kanjani ukuthi zonke iy'moto zizogcina zingenile kulolu hlelo lokuhlolwa, ngoba zikhona eyibalekayo, eyigcina zingabonakalanga.

Ukunyuka noma ukwehla kwephethiloli, angeke kwaze kwangilimaza ekutheneni ngithenge imoto. Mina nje ukuthenga imoto mangabe sengikuhlele kahle, ngoyithenga nje imoto. Ngeke ngize ngibheke ukuthi u-petrol ubiza kangakanani. Nanokuthi u-petrol vele into osuke uzoyisebenzisa zonke iy'nsuku, ukwehla nokwenyuka kwayo, kwawo kusuke kungeze ukukthinta impilo yakho yonke. Uma ngabe unyukile wangaleso sikhathi uzohamba uhambe wehle, noma ngabe unyuka futhi uvele usuke unyuka ngamasenti. Uma ngabe nje usuke uhlele kahle ukuthi usufuna ukuthenga imoto, ukwehla nokwenyuka kaphethiloli akukuthinti, mina nje ngeze kwangimisa, mangabe sengiyihlelile ukuthi ngizothenga imoto, ngeke ngiphazanyisea ukuthi u-petrol uyanyuka noma uyehla.